Amasiko omngcwabo kwaZulu nawaseNtshonalanga ayafana ekuhlonipheni umufi, ukuzibandakanya komphakathi kanye nezimpawu. Nokho, ziyahlukahlukana ngesikhathi somngcwabo, imikhuba, inkulumo yosizi nokuhlonipha amadlozi. Womabili la masiko ahlinzeka ngokusekela komphakathi futhi asebenzise amasiko ukuhlonipha abafileyo, ebonisa amasiko abo ahlukile.

Ifilosofi yobuntu ivusa imizwa yokuxhumana, ukusikelana, ukuzwelana, ubumbano, umthwalo wemfanelo kanye nokubonga, ukukhuthaza umuzwa womphakathi nokwabelana kobuntu.

Umdanso udlala indima ebalulekile esikweni lamaZulu, ukudlulisa izindaba, imizwa, namagugu amasiko nokunyakaza. Kubalulekile emikhosini nasemicikishweni yokuxhumana ngokomoya, ukuhlanganisa umphakathi, ukubungaza, nokugcina ubunikazi bamasiko.

Izimfanelo ezinjengokuhlakanipha, uzwelo, isiqondiso, ubuqotho, ukubekezela, ulwazi lamasiko kanye nokulingisa okuhle. Lezi zici zisiza ukwakha ukwethembana nokukhuthaza ukukhula.

Umphakathi ungasekela ukushintshela kwentombazane ekubeni ngumuntu wesifazane, ngokunikeza izeluleko, izinhlelo zokwakha amakhono, izikhuthazo, izindawo eziphephile, ukuzibandakanya komphakathi, ukuqondisa ngenhlonipho nokufinyelela ezinsizeni, ukuyinika amandla ngokuzethemba nokuqina.

Ngisalungiselela umcimbi wami wokuba mdala, ngizwa ingxubevange yemizwa, injabulo, uvalo, nokulindela. Ngicabanga ngezibopho ezintsha, engikulindele, nokubaluleka kwamasiko. Ngizizwa ngiziqhenya futhi ngikhathazekile, futhi nginokubonga. Ngilindele ukuzibonakalisa, ngifunde izifundo ezibalulekile, futhi ngijulise ukuxhumana kwami nefa lami nomphakathi.

Imvunulo yesintu, yesiZulu, ibalulekile komakoti ngoba ibaxhumanisa namasiko abo. Ikhombisa ukuhlonipha isiko, futhi inezincazelo eziwuphawu. Ibavumela ukuba baveze ubuntu kanye nokuzigqaja ngamasiko, kuyilapho behlonipha okhokho babo.

Imvunulo yomdabu yomemulo ifanekisela ubunjalo bamasiko. Iphawula isiko lokudlulela ekubeni ngumuntu wesifazane, imele amagugu omndeni, ikhombisa uhambo lomuntu siqu, futhi ikhombisa inhlonipho nokuzigqaja ngesiko lomuntu. Kuyingxenye ebalulekile yokugubha uguquko lukaNmfundo nokuxhumana nemvelaphi yakhe yobuZulu.

Izidlo ezifana no-bobotjie no-bunny chow, zibonisa ukunambitheka kwendabuko kwaseNingizimu Afrika ngama-twist esimanje. Njengezinketho ezehlukile zamaphrotheni, izinongo nezitayela zokwethula okudala ukuzizwisa okuqanjwe kabusha kokupheka.

Abadala balondoloza futhi badlulisele ulwazi lwamasiko phakathi nemikhosi yomngcwabo ngokusebenza njengabanini bamasiko, ukwabelana ngezindaba namasiko, amasiko okuqondisa, ukugcina ubunye bomphakathi, nokubolekisa inhlonipho negunya.

Ngingasihlela ngokubanikeza imisebenzi njengamaqembu, ukuxoxa izindaba, ukucabangisisa, kanye nenkonzo yomphakathi, nokukhuthaza indawo yokufunda enhle.

Imikhosi yokuthomba yamantombazane ibungaza ukukhula. Idlulisela izindinganiso zamasiko, futhi ikhuthaza ukuhlangana komphakathi, ukufundisa ngamakhono empilo, njengenhlonipho, amagugu, amasiko, ukuzazi, nolwazi olungokoqobo ngokulolonga ukushintshela kwabo ekubeni abesifazane.

Ngokugxeka imibono engalungile, kanti futhi ngokubhekana nokugxeka okungase kube khona kanye nemibono eyiphutha, singabonisa ukubaluleka kwefilosofi yobuntu emhlabeni wanamuhla.

Ulwaluko kanye ne-imbalo, amasiko esintu okukhulela kwabafana emasikweni amaXhosa naseSwazini. Abelana ngokufana ekuphawuleni ukushintshela ebudodeni, ekusokeni, nasekudluliseni amagugu amasiko, kodwa ahlukene ngamasiko athile, ubude besikhathi kanye nokuzibandakanya komphakathi.